Kunengoma ethi banamanga, banamanga asikho isikolo esingadla iMpumelelo, abanye bathi sikhona kutjho bani, kutjho mina, banamanga asikho isikolo esingadla iMpumelelo, leyo yingoma ebeyenza isiqhema sigijime khulu, ngombana sibona isekelo labalandeli elingaka, nokuthi phela bangadumazi isikolo soke, kodwana ekubaluleke khulu kukuthi bayakhuthala, bayathumba kanti-ke woke umuntu uyathaba.

Kunengoma ethandwa bantwana ethathelwe esiqhemeni esikhulu sebholo erarhwako. Isiqhema se-Orlando Pirates sisuke sibaseleke khulu lokha abalandeli nabathoma ukubuza ukuthi yeMabhakabhaka kwenze njani, yeMabhakabhaka kwenze njani.

Phasi ePumalanga, KwaNdebele, kunesiqhema esincani esidumileko ekuthiwa Mratata FC esidlalelwa besana abangafundiko nabangasebenziko. Qobe ngoMgqibelo isiqhema lesi sidlala nezinye ezifana nazo njengeZakheni FC yaKwaMhlanga, iinqhemezi zidlala simahla ngaphandle kwenzuzo. Imidlalo yobungani ebanjwa njalo ngepelaveke ngeyokubalekisa abasanaba eendakamizweni, ebugebengwini kanye nezinye izinto ezingabaphambanisa nomthetho.

Ngewami umbono amatatawu wezemidlalo akhelwe abantu abakhulu abazwisisa imidlalo yabantu abakhulu. Nasingathi siyatjheja iinhlalo zematatawini zilingene abantwana abangaba netjhumi nane ubudala, lokho akusikho ukuvalela abanye abantwana ngaphandle kodwana vele amatatawu alingene abantu abakhudlwana abakwazi ukuzitlhogomela. Ematatawini wezemidlalo kunegidigidi, kuneenselo eziqarhiweko netjharagano enengi elethwa lithabo nokuzithokozisa, leyo-ke ayisiyo indawo elingene umntwana.

Khona singavumelana bona umdlalo wokweqa intambo sewafana nesiko kithi wendlu enzima, udluliselwa eenzukulwaneni ngeenzukulwana. Kodwana-ke kungaba kuhle bona umdlalo lo ufakwe eenkolweni uthathelwe ehloko bowungene nemiqhudelwano, isizathu salokhu kukobana njengeminye imidlalo, umdlalo wentambo nawo uyindlela yokuzilolonga. Kwesibili-ke ukufakwa komdlalo lo kuzokuveza amakghono amanengi afihlekileko, kambe akusiwo woke umntwana onekghono lokurarha ibholo, lokugijima namkha lokuthaya ngingabala ngithini na.

Imidlalo yendabuko ithabeleka lula lokha nayifundiswa ngekambiso yesintu, kunikela umfutho ukufunda ngokwenza mathubha. Ukutlolwa kwemithetho yemidlalo yendabuko kunobukhuwa begodu nange kungatlolwa imithetho yemidlalo le, imidlalo ingalahlekelwa yihlathululo nobumvelo.

Imidlalo yendabuko midlalo ekade ikhona iminyaka neminyaka, idluliselwa eenzukulwaneni ngeenzukulwana eenkorweni ngokwahlukahlukana begodu midlalo emumethe ukuqakatheka kwamasiko, isibonelo amaketo, amabhlege, umrabaraba, isikotjhi, isipayipayi njalonjalo.

Imidlalo yendabuko iqakathekile ngombana ithuthukisa ukuqina komzimba, ukuzibandakanya kulemidlalo kuyindlela yokuzilolonga esiza ngokuthuthukisa zamaphilo kanye nokuzivocavoca. Iqinisa ibumbano lomphakathi, imidlalo le ivame ukuletha abantu ndawonye iqinisa ubudlelwano emphakathini begodu ikhuthaza umuzwa webumbano ezakhamizini. Ikhaliphisa ingqondo, imidlalo efana nemrabaraba kanye nespayipayi namkha umabhaqelana idlalwa ngokusebenzisa ingqondo, kanti lokho kukhuthaza ukucabanga ngokuhlakanipha.

Imidlalo yendabuko edlalwa endaweni yangekhethu. Isikotjhi, mdlalo wamabhokisana athalwa phasi ekweqiwa ngaphakathi kwawo ihloso yomdlalo kuweqa woke amabhokisana ngegido elithileko ungakadoyi. Amatopo itopo yi-toys elincani elibumbeke pheze njengebhaluni yomoya bese iba nepente ehlabako, adlalwa khulu besana abasakhulako. Itopo itatelwa ngentambo bese idulwe phasi ngepente yayo idraye, ihloso kuyikhelela isazombeleza ihlale entendeni yesandla sakho. Amaketo lomdlalo udlalwa ngeentanga zeenthelo namkha amatje amancani nalinye elikhulu, nihlanganisa wabadlali boke afakwe emgodini, adlalwa khulu bentazana ihloso kuwadosa ngalinye ngalinye bekaphele ngemgodini.

Imidlalo yendabuko ngenye yezinto eziletha abantu ndawonye. Kokuthoma ibaletha ngokukhulumisana hlangana namasiko ivezela abantu amasiko ahlukileko ngokudlala, ithuthukisa ukuzwisisana, ukubekezelelana nokuhloniphana hlangana nobuhlanga kanye neenkolelo ngokwahlukana. Kwesibili ngokuba neenkhati ezihle zokwazana ncono, ngokuzibandakanya emidlalweni ndawonye abantu bakha ubudlelwano obuqinileko nebhoduluko elinesekelo neliqinisa ukubumbana kwesitjhaba. Imidlalo yakha ukuzithemba nokuhlonyiswa, ipumelelo emidlalweni yendabuko yakha ukuzithemba komuntu ekungahle kutjhugulukele ezintweni ezihle eziphucula ubuphilo bakhe thizeni njengebudlelwaneni neemfundweni zakhe zesikolo.

Mihle khulu imithelela yokuzibandakanya emidlalweni wendabuko, ngombana ilutjha lifunda ikghono lokusebenzisana kuhle lehlobo lomdlalo lithuthukisa ukusebenza ndawonye njengesiqhema, kuthuthuka ikghono lokuqhumana kuhle nabantu, lokhu kukhuthaza abadlali nabentwana bona nakunebanjiswano kuyathunjwa. Isiza ukucabanga ngokuhlakanipha, inengi lemidlalo wendabuko lifaka hlangana ukucabanga ngamaqhinga begodu kulindeleke bona abadlali bararulule imfumbe nama-puzzle. Godu-ke bakwazi ukusebenzisa umkhumbulo ngokudephileko. Bafunde amanye amalimi wakosobantu, ukuzibandakanya nemihlobohlobo yeenkoro zamaNguni kuthuthukisa ukusetjenziswa kwelimi begodu kunikela ilemuko lamalimi wezinye iintjhaba.

Kungaba yinto ehle ukufundisa imidlalo yendabuko eenkolweni, ngombana ikhaliphisa iingqondo zabentwana. Imidlalo yendabuko imumethe iinrarejo nama-puzzle ekusiza phela ukuthuthukisa indlela abantwana bacabanga ngayo, ibatjhiye nomkhumbulo okhaliphileko, bese-ke nokugcina ikambiso nesiko yemidlalo le. Imidlalo yendabuko idluliselwa eenzukulwaneni ngeenzukulwana ngendlela yesintu kodwana-ke ukufundiswa kwemidlalo le eenkolweni kuzokugcina amagugu wawo aphila ncono khulu.